Nnyaa ga go a tshwanela ka gonne bontsi ba bašwa ba bangwe, ga nke ba ikutlwa go tsena mo metshamekong ya sekolo.

Setlhopha se ke se ratang ke sa Orlando Pirates gonne Orlando Pirates e nale dijana di le dintsi, mme e kgona go fenya metshameko e mengwe le e mengwe.

Melemo ya di-pain-i.

Go tshwanetse go nne le nako e e rileng le lefelo le le rileng, mo bašwa ba ka yang go dira metshameko ya bone teng go fokotsa bosenyi.

Motshameko o e leng wa mmamoratwa ke volleyball, hockey, le basketball.

Setlhopha sa me gore se nne le tsa segompieno se kgona go rekisa batshameki ba bangwe kwa ditlhopheng tse dingwe. Mme ba kgone go nna le dilwana tsa segompieno ka madinyana a e leng goreng ba a kry-ile fa ba fetsa go rekisa mongwe mo setlhopheng.

Setlhopha sa Bafana Bafana ba ne ba fenya wa lefatshe ka ngwaga wa, ke lebetse e ne e le ngwaga ofeng. Mme ba ne ba ikutlwa e le batho setšhabeng gonne baagi, batho ba ne ba ba amogela ka diatla tse pedi fa ba ne ba tswa go tshameka kwa mawatleng.

Nnyaa, ngwana ga a tshwanela go tshameka metshameko e le mentsi go ka nna le maitemogelo. Bana ba na le bokgoni jo bo farologaneng bontsi ba bone e ga o a tshwane, mme seo ha e le gore gona le ngwana e le goreng o ithuta dilo tse dintsi ke bokgoni jwa gagwe ee.

Go tlamehile go nne le mafelo a e leng gore bašwa ba kopanela gone mo e leng goreng ba ka ba tshamekela teng, go nne le di-tornament-e nyana tse di ya go 'irang gore di gogelwe bašwa mo metshamekong eo.

Bašwa ba kgona go buisana, ba thusana, ba bontshana fa yo mongwe a sa dire sentle mo metshamekong. Mme seo se godisa bašwa gore ba kgone go buisana, ntle le dikgogakgogano.

Go tlamehile go nne le maemo a le matlhano gongwe gore bana ba bangwe ba e leng goreng ga ba kgona ba kgone go nna le, ba utlwe phenyo nyana. Ba kgone go bona gore le bone ba ka kgona go dira, mme gape tlamehile fa e leng gore go na le ba ba sa dirang sentle ba newe sengwenyana gongwe go bontsha gore le bone ba kgona go dira.

Go ngamoga pelo kgotsa tlhogo go thusa go le gantsi gonne bontsi jwa batho ba na le kgatelelo ya maikutlo, mme go itshidilola go a thusa gore ba ba kgone go sa nna le kgatelelo ya maikutlo. Nna dilo tse ke ratang go di dira ke go taboga kgotsa go gym-a le go dira le go ikotlolola mmele.

Bašwa ba tshwanetse go rutiwa dilo di le dintsi ka tsa metshameko le gore ba kgone go bontsha gore le bone ba na le bokgoni, le go bontsha gore le bone ba ka nna le seabe mo setšhabeng.

Metshameko eno e dira gore motho a nagane thata, mme ha nagana thata o tla loga maano, maano a e kgona go nna gore batho ba le babedi ba dirisana mmogo ebile ba tla ba neelana di tsela gore o mongwe a dire jang o mongwe a sa dira jang.

Gonne metshameko wa diatla ke o o lebaganeng le basadi, mme metshameko ya dinao ke wa go taboga. Ka jalo basimane ba kgona go taboga lebelo le le le ntsi go feta la banyana.

Dikgwetlho e ka nna tsa go tlhoka didiriswa, didiriswa di botlhokwa tota mo metshamekong ya go tshwana le eno kgotsa go ikentsha bodutu.